Abanye abantu baye bazibone bengenalo uxinzelelo lwengqondo baye ke bengafuni ukusebenzisa iipilisi zabo, bangafuni ukuzitya kuba bezibona bengenaxinzelelo lengqondo. Abanye ke abantu abathandi kwa ukutya iipilisi, ukusezibenzisa iipilisi ngoba baye bathi bazibone njengabantu abagulayo babe bengafuni ukubizwa ngokuba ngabantu abagulayo.

Bendinokuvakalelwa kabuhlungu kakhulu ngoba ukuphila ngamanye amaxesha uye ungakwazi ukuncedwa ngulo gqirha wakho umthembileyo uye ufumane uncedo ngaphandle. Kubalulekile ukuba xa ugulayo uncedo ulukhangele ndawo zonke kwenzele uzoncedakala. Indivisa kabuhlungu kakhulu ke le into kuba ngokogqirha kwakhe kuthetha ngokuthetha kwakhe ugqirha wakhe kuthetha ukuthi akasithembanga, akabathembanga abanye oogqirha ngongathi abenzi umsebenzi ofanayo nalona wakhe.

Ndingaye ndiye, ndingaya kubo ndifike ndibaxelela okwenzekayo ukuba ikliniki le ibimele ukuba izile ngale mini yanamhlanje ayizukuba safika. Kwenzeke impazamo yathunyelwa kwenye indawo, ayeza kule iyethu. Ngoku sele eqalile ukunceda kuleya indawo, abantu abakwazi ukuba mabayeke ukunceda. Siyacela sinicenga ukuba nibuye kwiveki ezayo. Anizokwazi ufumana uncedo, namhlanje uncedo anizulufumana ngoba ikliniki ayizubasafika izawufika kwiveki elandelayo. Sicela uxolo kakhulu ngento yenzekileyo senifole kangaka.

Ndicinga ukuba mna singaphuma uphulo, sihambe sifuna amancedo kwiindawo esinoncedakala kuzo. Umzekelo, singayi kurhulumente siyofuna uncedo lokuba asiphe i-donation yokuba sithenge ukutya sondle abantwana abeze esikolweni. Nakwiindawo esinofumana kulo uncedo. Umzekelo, singaya kwamasipala siyokucela basincede nge-donation okanye basincede ngosithengela ukutya for ukutya ukutya ukuze sikwazi ukutyisa abantwana esikolweni. Nalapha emphakathini sicele ukuba basincede ngaloo nto banayo, sikwazi utyisa abantwana esikolweni bangahlali imini yonke esikolweni abantwana belambile.

Ndingacebisa ukuba urhulumente abanike isaphulelo babe nemali abayifumanayo uphela kwenyanga okanye uphela kwenyanga babe nemali abayifumanayo ophela kwenyanga ukuze bazive bekhathalelwe nabo. Okanye urhulumente abathathe kubekho iindawo abahlalisa kuyo apho baza kunyangwa khona de umntu abe rayithi, abonakale ukuba uphilile ngokwengqondo ulufumene uncedo, wancedakala wagqiba.

Ndingaye ndibabize ndibaxelele ukuba ukuhlupheka ayonto imnandi kwaye asoze ibe mnandi nakubani na. Xa bebona omnye umntana ephaka esikolweni mabangamgezeli bahlekise ngaye, mabamthande. Intlupheko yinto ongazikhetheliyo kodwa okhula nayo, oyifumana kokwenu kuba kuhluphekile kowenu, babe abazali bezama ngandlela zonke ukuba mawufane nabanye abantwana. Xa bona bengahlupheki bephathiswa ukutya esikolweni ngabazali babo, mabayeke akugezele abanye abantwana abangaphathiswa kutya ngabazali babo ngoba nabo bayanqwenelela akuphatha ukutya kodwa akho cebo banalo ngemva ekhaya.